Go ka re ntsha bodutu, go ka re kopantsha jaaka re le ditsala, re le batho, baagisane ebile go ka re direla tšhelete ga e le gore tle go na le tšhelete e ka nna le mosebetsi wa gore batho ba tshameka metshameko e be ba patelwa.

Ee, ka gonne bana ba bantsi ga ba sa kopana ba tshameka, go kopana ba dikobo tse dikhutshwane. Ba e leng gore dikobo tsa bone ga di dikhutshwane ba tsa difounu tsa bona, bana ba phela mo difounung go tshamekiwa metshameko mo difounung bana ga ba sa nako ya gore ba ye kwa ntle ba ile go tshameka.

Re ka tshameka re tshameka dibeke, ra tshameka diketo ke dikgaisano, re a tshameka bolo ke dikgaisano go a nna monate.

Ga e sa tshamekiwa, metshameko e mentsi ga e sa tshamekiwa batho ba phela ka di ileketoroniki le bana tota ba phela ka tsona ga go sa tshamekiwa ball-o ga e sa tshamekiwa e tshamekiwa mo difounung diketo, di tshamekiwa mo difounung merabaraba e tshamekiwa mo difounung.

Me rata metshameko r go teng e a patela, metshameko ya tšhelete ka yone e leng gore ke a e rata thata yone.

Go tlhokega data. Motshameko o tumileng mo inthaneteng ke bolo, go na le metshameko ya tšhelete ya Hollywood ya di-game.

Go dira gore o lebale ka gonne o kry-a o tsere tlhaloganyo yotlhe o e beile mo motshamekong wa mo founung ebile founu e dira gore matlho a gago a nne botlhoko. Motshameko o ke ithatelang one ke motshameko wa tšhelete, wa metshameko ya tšhelete, metšhini ke yone gore ke e tshameka.

Fa o batla metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka data gore o e tshameka ka gonne gore e tsene le mo founung ya gago tshwanetse o be o berekisitse data gore o e tsenye mo founung ya gago.

Metshameko ya mo inthaneteng o ka se e tshameke go sena data, ke gore fela o reke data o tshameke metshameko ya mo inthaneteng ga o e rata fela. Bosigo bontsi gape go didimetse ba ba ratang go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ya tšhelete ba e tshameka ba winner go didimetse motho a ikentsha bodutu, a dira gore tlhotlhwa ge e fole ga e le gore ne a na le letsatsi le le telele.

Metshameko ya mo internet e ne e se teng bogologolo ka gonne difounu tsa bogologolo ga di tshwane le difounu tsa segompieno tsa segompieno difounu di tlhabologile thata thata thata metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsaa maphelo a rona ka gonne go na le metshameko ya tšhelete e leng gore o kgone gore wena e be o kgona go leka-lekanya botshelo jwa gago.

Metshameko ya mo inthanetenge a farologana go na le ntshang bodutu go na le ya tšhelete bothata. Ya tšhelete ke ya gore ga o ka e tlwaela thata o feleletsa o itseng ntseng mo dikolotong ebile o tlhoka sa go ja go na le ntshang bodutu, e leng gore yone e ja data e jang data gore o feleletsa o sena o tlhoka data ka gore o tle o bo o e tshameka kgapetsa-kgapetsa o sa ikhutse jaanong, o tshwanetse o kgona go ikgalemela gore ke ke felela fa.

Batho ba kwa magaeng ba bangwe ga ba na megala ya letheka ya segompieno, ba bangwe ba kampane ba iphelela bophelo bo monate ba go tshameka le bana ba bangwe, jaanong tshwanetse ba thoma ka go go kry-a megala ya letheka ya segompieno e leng gore e bo ditiro le yone ba tla kgona go fitlhelela metshameko e e bonolo ya mo inthaneteng.

Nka bopa motshameko o e leng gore ke wa go dira gore tlhaloganyo ya motho e ikhutse itumele e fedise menagano e mentsi empa ebe ke dira gore motshamekong o nne le nako e leng gore ka letsatsi o tshamekiwa sebaka se se kana ebe motho a ikhutsa a kgona gore a ikhutsise le tlhaloganyo ya gage motshamekong o gore re ka dira gore batho ba motho o fela fa o tla tshameka gape go kamoso kgotsa mo bekeng o tshameka motshameko ga bedi o tla tshameka beke e tlang gape gore motho a kgona go nna le data le go boloka data ya gagwe le nako ya gagwe gore a bone dilo tse dingwe tse nka di dirang.